Abasebenzi bezempilo bangahlonipha izinkolelo ngokusebenzisana nabantu abasebenza ngezinkolelo, abafana njengezangoma, abayenza mithi nezinkolelo, basebenzisane nabo. Ngaloko, kungancedeka wonke umuntu, ngoba abasebenzi bezempilo banethekhinoloji, kanye banokuningi, bayakhona, banawo imemeze ukuvula abantu. Muningi umsebenzi omuhle abawenzayo. Kukaanye nabasebenzi bamasiko, kuningi abakwaziyo kanye nezinto zomhlaba kanye namakhambi okulungisa abantu. Ngokuhlanganisa lokhu, kunganceda kakhulu ebantwini, ukuthi balapheke kakhulu kuthi konke kwabo kuhlangane, isizwe siphile kahle.

Yilapho engiphilisana naye athole imithi eye-flu. Uthe makasebenzisa imithi, i-flu yaphela, kodwa washaywa ikhanda elibuhlungu, elingapheli, elayenza amalanga amaningi likhona. Uthe uma esekabona ukuthi alikapheli, uma kaya kudokotela, udokotela washo ukuthi la maphilisi awaphuzile awalunganga, kodwa wamupha okunye, wamupha injekshini, waze walunga. Kwathatha nje amalanga amathathu ukuthi alunge.

Izinhlalelo okungenzeka ukuthi zikhona uma kunenkinga kagesi, noma ukucisha kukagesi, ukuthi kube namabhekhaphu akhona ukuthi kuzoshajwa umakhalekhukhwini osetshenziswayo nomakhalakhukhwini asetshenziswa ngabasebenzi, ukuze umsebenzi uzokhona ukuchubeka. Okubaluleke kakhulu ukuba nebhekhaphu efana njengesola, yile ethola ugesi elangeni, ukuthi noma uhambe isikhathi eside ugesi kodwa kuzokhona ukuchubekwa kusebenzwe, ngoba ugesi utholakala elangeni. Ilanga nje malikhona, iyashaja. If kusebusuku, izosebenza.

Lokhu kukuthinta ukuphepha kwe-traffic yingoba izinto ezifana nje ngemvula abashayeli bezimoto akumelanga bagijime ngezimoto ngoba indlela ngiyashelela, and ukugijima kwemoto lakathi umshayeli angayimisa khona, ingaguquka. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi abashayeli uma kuna imvula noma kunomoya oshayela phezulu, kubalulekile ukuthi bahambe kancane. Okunye futhi, ukuthi ekuseni, lana kumhlophe khona, kunobumba okwasekuseni, kubalulekile ukuthi abashayeli bahambe kancane, ngoba ikakhulukazi abazi ukuthi kunani phambili ngoba akubonakali kahle. Kubalulekile ukuthi bahambe ngespidi esiku-forty kilometres per hour, ukuze baphephe endleleni. Lokho kubalulekile okufana njengokwe-weather.

Ukushayela okuphazamisekile nokukhathala kuyinkinga kakhulu, ngoba kungayenza ingozi enkulu endleleni nje, ngesikhathi esifishane. Uma ukhathele, kungathi nje uma usemotweni, u-drive-a, uvele ufikelwe ubuthongo obuncane, lobo buthongo bungaba nje isikhashana esincane, kodwa nje, ngaleso sikhashana, kuningi okungayenzeka okubi endleleni. Kubalulekile ukuthi abantu bangayishayeli bakhathele kungcono nokuthi bame emagalaji ukuthi baphumule, noma bangalala ihora ukuze bazizwe bazithembe ukuthi manje sebengahamba kahle. So, kubalulekile ukuthi bangakhathali abashayeli uma bengena emotweni.

Umphakathi unganceda ukuthi ubalethele konke abakudingayo ukuze benethezekile, bahlale kahle. Kanye nezibhedlela, kubalulekile ukuthi balethe zonke izinto abangazidinga ukuthi balapheke, nokuthi bangaphazamiseki ekuphumuleni kwabo. Kufana njengezinto ezifana njengemithi abayidingayo kanye nama-equipment amasha abazowasebenzisa. Kubalulekile.

Ukusebenzisa imidlalo yokulingisa izimo eziphuthumayo kusiza abafundi bafunde ngendlela ejabulisayo futhi esebenzayo. Ukusebenzisa izithombe, amavidiyo, noma izinto zokudlala, kwenza abafundi kube lula ukuthi baqonde. Ukuvumelana nabafundi bazame izinto zangempela, njengokubopha amanxeba noma ukufona usizo lwezimo eziphuthumayo kubakhuthaza kakhulu. Ukuhlanganisa izifundo nezindaba zangempela nakho kwandisa ukuzibandakanya kwabo.

Ukushoda kwezibhedlela ezifanele endaweni kungaholela ekutheni abantu abaningi bagxile endaweni eyodwa. Ukuntuleka kodokotela nabasebenzi bezempilo kuholela ekubambezelekeni kokunakekelwa kweziguli. Abantu abaningi abafinyeleli ezinsizeni zezempilo zangaphambili. Ngakho, baya esibhedlele uma sebenesimo esinzima.

Kwake kwaba nesimo lapho umfundi waquleka ngesikhathi semidlalo, futhi wawa phansi. Ngaqala ngokuhlola ukuthi uyaphefumula yini, futhi akanawo amanqeba. Ngambheka ngokukhululeka, ngamlekelela ikhanda, ngacela omunye ayobiza usizo lwezokulapha, ngahlala naye ngimkhuthaza aze afinyelele, ngiqinisekisa ukuthi uphephile futhi uzinzile.

Kufanele kube nezinqubomgomo eziqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekile bayatholakala kalula ezikhungweni zezempilo ngaphandle kwezithiyo zomzimba noma zokuxhumana. Odokotela nabasebenzi bezempilo, kumele baqeqeshwe ngendlela yokuphatha abakhubazekile ngenhlonipho nangolwazi olufanele. Izinsiza ezifanele, njengemibhede ekhethekile noma izinsiza zokukhumusha kufanele zibe khona. Kubalulekile futhi ukuba nolwazi olwethembekile yokufinyelela mayelana nezinsiza zokubeletha kubantu abakhubazekile.

Ngizokhuluma nengane, ngizwakale, futhi ngisebenzise amazwi athambile ukuze umuzwe iphephile. Ngizobamba isandla sayo noma ngiyigcine isondele kimi, uma kungenzeka, ukuze nginikeze induduzo. Ngizotshela umndeni ukuthi ngiyakwazi ukuzwelana nabo, futhi ngizobeenza bazi ukuthi kwenziwa konke okusemandleni ukusiza. Ukugcina iso ngeso, ukukhuluma ngokucacile, nokubonisa uzwelo, futhi nokusiza abantu kuzo zonke izindlela.

Izikhungo zezempilo zinikeza izivivinyo zegazi ezivamile ukuhlonza i-HIV ngokwethembile. Kukhona nezivivinyo zokuhlola ezifakwa ekhaya, lapho umuntu ezihlolwa khona ngokwakhe. Izinhlangano zomphakathi zivame ukuhlela imikhankaso yokuhlola mahhala ezindaweni zomphakathi. Ukuhlola kuyimfihlo ezikoleni ema-factory, noma emathembeni nakho kuyindlela esebenzayo, ukusiza abantu bazi isimo sabo.